Loko mfumo wu teka misava eka vinyi va switandi leswikulu kutani wu tlhela wu yi avela varimi lava nga ri ki na misava na van'wamapurasi lavatsongo ntshamisano wu nge vi ntshamisano wa kahle hi tlhelo ra va tipolotiki ku nge vi na kurhula, ku ta sungula tihuwa na tinyimpi na ku lwisana hi ku akuna munhu la nga pfumelaka ku tekeriwa misava kumbe ku tekeriwa xitandi lexi xi nga xa yena, a ku na munhu la nga swi tsakelaka, swi nge tsakisi vanhu vo tala. Swi ta endla madzolonga na ku lwa na ku holova.

Leswi ndzi nga swi vutisaka mutivi wa swa vurimi i ku hi swini leswi hi fanelaka hi swi endla kuva vurimi lebyi byi kota ku byi ya mahlweni nkarhi wo leha kumbe byi kula na ku va swi vonaka ku hakanene? Hi swihi leswi hi fanelaka hi swi endla ku va hi vonisa vurimi bya hina na leswihi swi byaleke ku swi tshama swi ri kona kumbe ku kula ku nga vi na ku swi xota swi nga vi kona hi mikarhi ya xixika kumbe hi mikarhi ya ku pfumala timpfula?

Leswi nga endliwaka leswaku vatirhi emapurasini ku antswisiwa ndhawu leyi va tirhelaka ka yona i ku hi ximumu va xaveriwa swimbalo swa ximumu leswi va nga kotaka ku va tirha hi swona emapurasini ku fana na swi gqoko swo sivela dyambu kumbe mumu, va endleriwa na ndhawu leyi nga ta va ni ndzhuti laha loko va kha va tirha va nga kota ku va pfa va famba va ya tshama hansi va wisa eka yona ku va ku ri na mati ka ndhawu yaleyo ku va ndhawu yo pepa. Hi xixika va xaveriwa swimbalo swo kufumela leswi ringanelaka ku va nga kota ku va kota ku tirha hi swona va kota ku va kufumela.

Leswi ndzi nga swi kamberisaka ndzi nga si endla xiboho xo ya tirha emapurasini etindhawini ta le makaya i ku lavisisa ku ka tirheka ka ndhawu ya kona misava ya kona yi njhani ya pfumela loko ku rimiwa. Leswi swi rimiwaka swi pfuna tindhawu to tala ku fika kwihi? Vanhu va kota ku va kuma swo dya hikwalaho ka ku rima ka ndhawu yaleyo na? Swi ta ni pfuna ku fila kwihi? Muholo wa kona wu ta ni pfuna kumbe ku ni hanyisa na? Ku ta va na ku cinca evuton'wini bya mina na?

Hi nga va dyondzisa milawu ya mpfuxeto wa misava. Hi va dyondzisa hi va komba etibukwini na le maphepheni, loko hi heta ku va dyondzisa hi tibuku na maphepha, hi famba na vona laha ku nga ta va ku kha ku rimiwa kona, hi va komba, va endla ku va na vanhu vambirhi lava fanele ku va va va va langutisa ku va endla swona na, va kha va va komba hinkwaswo leswi va faneleke va swi tiva hi mpfuxeto wa misava va ze va tolovela va wu tiva ntirho wa vona. Va kota ku yi tiva va landzelela milawu masiku hinkwawo va nga rivali.

Madamu ma na xiave xikulu hikuva loko mpfula yina ma tala ku va na mati madamini, mati ma khuluka ma famba ma fika ka ka madamu man'wana ka matiko hi ku hambanahambana ka wona. Ma pfuna swinene eka ku cheleta ka varimi. Ku leswi byariweke swi kota ku mila swi nga fi. Ene ma ma na xiave xikulu eka ku na vaakatiko va kota ku kuma mati monwa, mo hlamba, mo hlantswa swimbalo kumbe ti-plate. Mati ma tirha swo tala ngopfu, mati i vutomi. Ma na xiave xikulu madamu.

Hi mavonele ya mina ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu iku ti va na murisi loyi a ti risaka ati yisa ka ndhawu a fika a ti langusa, langusa laha ti fyaka kona byanyi kumbe laha ti dyaka kona masiku hinkwawo. Xikulu ngopfu i ku ti tshama ti kha ti yisiwa edibini ti ya tibiwa, hi swona swi nga sivelaka ngopfu mavabyi eka tihomu, ti nga tluli dibi. Fane va ti nyiketa mati, mati lawa va wa vona ku ma ma kahle ma nweka kumbe ma basile, a ma na tikhemikhali kumbe swisibi kumbe swilo swo ka swi nga ri kahle leswi nga endlaka ku ti va na mavabyi.

Swi na nkoka ku tirhisa swiphemu leswi faneleke swa nyama ku endla biltong hikuva biltong loko va yi endla kumbe loko va yi tsemelela yi fanele yi va ti inani letitsongo. Va yi tsema leswitsongo, ku na loko va va sungula ku yi mikisamikisa na swichelachelana leswi vanhu va nga ta yi lavisa swona kumbe munhu u ta rhandza yi kha yi bava kumbe u ta lava yi kha yi nga bavi sweswi va nga ta va va kha va swi chela kumbe va ta mixer na viriviri ku ri kota ku hatla ri nghenelala. Na loko va yi neka kumbe va yi hanger yi hatla yi oma yi beriwa hi moya ku va vanhu va kota ku va hatla va yi dya kumbe va yi twa yi nandziha.

Ku senga hi mavoko swi kahle swi kahle kambe loko u kha u senga hi mavoko u kuma ku se u na vanhu vo tala lava lavaka masi kumbe meleka, u nge hatli u heta, bindzu ri ta famba katsongo. Kambe loko u tirhisa muchini, wo senga muchini wo senga wa hatlisa wu ta endla meleka mo tala. Na vanhu lava taka va lava ku xava hinkwavo va ta famba va khomile kumbe hinkwavo va ta famba va kumile leswi a va swi telile na bindzu ri ta hatla ku kula ri ya emahlweni ende mi ta kota ku va na vanhu vo tala lava taka va ta xava hi ku muchini wa hatlisa ku tlula ku senga hi mavoko.

Ni nga teka swifuwo swa mina ka hinkwaswo ni swi akela swi tshama ka ndhawu yo akeriwa, ndhawu leyi ni vonaka ku a ku nge ngheni nchumu kumbe mati kumbe leswo ka ni vonaka ku swi nga dlaya swifuwo swa mina. Ni nga khaykhaya leswi ni nga byala ni nga ni vonaka ku se swi right. Ni swi susa hinkwaso kumbe swifaki ni nga swi loko se swi ri kahle swi kurile. Ni swi veka hi ti-bag ni swi veka kahle ka ndhawu leyi ni vonaka ku swi nge onhaki, ni ti lunghisela.

Loko ni kurisa ndyangu ndzi tsakela ku swi endlela endhawini ya le dorobeni hikuva edorobeni va ta kota ku fikelela swikolo swa le henhla va ta dyondza swo tala ku fana na mintirho va ta hatla va yi kuma emadorobeni a swi nge fani na le purasini va ta dyondza swo tala hi vutomi na mabindzu na ku mintirho mi yi lavisisa ku yini, swo tala va ta swi kumela kusuhi loko hi ri emadorobeni swi nge fani na loko u ri epurasini. Hikokwalaho ni navelaka ku va kurisela endhawini ya le dorobeni.

Loko munhu murimikuloni a ni hehla hi ku yiva intellectual property hikuva ni tirhise ndlela ya vurimi leyi fanaka na ya vona a ndzi ta n'wi vutisa ku hi yive njhani hi nkarhi muni naswona u na byona vumbhoni bya ku va mina ni yivile xana ke, hi ku sweswi eka vutomi lebyi hi hanyaka eka byona xilo hi dyondza xilo xin'we exikolweni loko hi endla agriculture hinkwerhu hi ya dyondza xilo xin'we, vanhu vo tala ku na mabindzu mo tala ma endlaka swilo swin'we kambe swi va swi hambanile hi mavito kambe ku ri xilo xin'we ndzi nga n'wi vutisa sweswo.

Inshurense leyi yi nga duma leyi tirhisaka hi van'wamapurasi vo tala i Hollard insurance, yi tirha hi ndlela leyi loko va vabya va nga ha yi ntirhweni ya swi kota ku va xavela swakudya, ya swi kota ku va hakelela exibedhlele, ya swi kota ku loko va hlangana na tinghozi kumbe makhombo yi hakela, ya swi kota ku loko ku hundze munhu emisaveni ya hakela, ya swi kota ku loko va yimisiwa entirhweni yi va nyika mali, ya swi kota ku va yimelela entirhweni loko va sukeriwa hi swilo leswi vo ka va nga swi tiviki.

Ku xavisa swakudya leswi hi swi byalaka hi xavisela matiko ya le handle swa hi pfuna Afrika-Dzonga, swa hi pfuna hi ku ikhonomi ya hina ya kula na hina ha kota ku hi xava eka matiko ya le handle swakudya leswi hina hi swi pfumalaka kumbe hi nga havaka laha Afrika-Dzonga. Swa hi pfuna ku mabindzu ma kula maya mahlweni, ma kula na le handle ka matiko, ikhonomi na mintirho yi pfuleka eAfrika-Dzonga.

Loko munhu a lava ku xava misava yo rima ematikoxikaya u fanele ku ya eka hosi ya muganga kumbe ndhuna ya muganga, kambe loko a ya kona swi lava a famba na vanhu vambirhi lava nga ta va timbhoni ta yena loko a fika va fika va vulavurisana na hosi a yi hlamusela ku u lava ku xava misava ende u lava ku rima eka yona. Va vulavurisana na hosi loko yi pfumela u ta humesa mali leyi hosi yi nga ta yi lava loko a humese mali ku ta humesa papila leri nga ta tsariwa ku vonisa ku misava i ya yena ku tlhela ku va na ku sayina ka hosi na yena na timbhoni ta yena ku swi ta va nawini.

Swilo kumbe swiyimo swa ndhavuko leswi a swi endla khale va dlaya timbuti, tihomu kumbe swihari swin'wana swo karhi i swo fana na ku phahla loko va tlangela tikhomba kumbe loko va yisa vana matlala ku yimbeni engomeni. Hi swona swiyimo leswi endlaka khale va dlaya timbuti va ti dlayela mphahlu, tihomu va ti dlayela tikhomba kumbe ku va ti dlayela vana lava nga le matlala kumbe ku cinela swigamatshuka loko swi kha swi vuyisiwa ekaya.

Mhani tihuku leti a ti kuli kahle hi mhaka swakudya leswi ti swi dyaku, ene a ti tshamisekanga kahle hi ku ti tshama ti pfaleriwini no nyuhela a ti nyuheli, ene ti nge koti ku tshikela ku tshikela hi mhaka ku ti tshama ti pfaleriwini a ti fambafambi, ni kombela ku ni ti pfulela tihuku leti ku ti kota ku fambafamba ti ta kota ku tshikela ti tala ti andza ti ya mahlweni ti ta kota no dya swakudya swa kahle ku hambanahambana ka swona leswi dyiwaka hi tihuku no nwa mati no beriwa hi moya.

Mbewu yi nga hlayisiwa hi ku vekiwa endzeni ka masaka kumbe endzeni ka madiromu kumbe eka ndhawu leyi yi nga ta ka yi nga onhaki la yi kotaka ku yi tshama nkarhi wa ku leha kumbe n'hweti tin'hweti ta ntlhanu kumbe lembe hinkwaro yi nga onhakangi. Yi nga vekiwa ka tindhawu leti u tivaka ku loko mi yi lava mi lava ku yi tirhisa kumbe ku byala mi ta yi kuma ya ha ri kahle hi kona laha mi nga kotaka mi hlayisa mbewu leswaku yi va kahle ku va mi ta kota ku yi tirhisa eka malembe lama taka kumbe ka tin'hweti leti taka.

Ndzi tsakela swa le mathinini hikuva swo tshama nkarhi wo leha swi nga onhaki, swa heta hambi tin'hweti hambi lembe ntsena swi nga se expire-a kumbe yi nga se fika date ya expiring date expire-a u swi kuma swa ha ri kahle ende swa last-a nkarhi wo leha u kota no save-a hi mhaka swona, a swi fani na leswo omisiwa swo omisiwa loko swi tshama nkarhi wo leha swi oma ngopfu swi nga ha dyeki swi nga ha tsakisi kambe swa le mathinini swi tshama nkarhi wo leha ende u kota no u save-a hi swona.

Ku yisa swibyariwa swa laha tikweni ra Afrika-Dzonga ematikweni ya le handle swa yi vuyerisa ngopfu GDP na mintirho ya laha tikweni, hikuva mintirho ya tala hi ku leswi va faneleke va swi fambisa swibyariwa swi va se swi hlayini kumbe ku ta laveka ku byariwa swibyariwa swo swa ku tala kumbe swo hlaya, ku va swi kota ku swi enela laha Afrika-Dzonga laha swi xaviwaka kona na le handle ka matiko laha va swi lavaka kona. Na mintirho yi ta ya mahlweni na ku va la South Africa GDP yi gain yi kula yi ya mahlweni.

Swibyariwa swa GMO swi hlanganisiwa na thekinoloji ya vurimi bya precision hi ku va pfunana hi ku hi ku endla vurimi kumbe ndhawu yo rimela yi va kona ende yi va yikulu yi va na space. Va tlhela va pfunana hi ku lwisana na vuvabyi. Va tlhela va pfunana futhi va tlhela va pfunana futhi hi mati loko ma xota swi tirhisana kahle ngopfu ku va ku nga vi na ku xota ka mati kumbe mavabyi lama nghenelelaku ka swibyariwa.

I swa nkoka ngopfu ku avelana switirhisiwa swa mati na van'wamapurasi va le kusuhi, hikuva swi ta pfuna tikweni ku ku nga xotaxoti mati kumbe vanhu va nga rili ngopfu hi mati i swa nkoka ku vanhu va tiva ku saver mati va nga ma tlangisi. I swa nkoka ku va tiva ku hi siku va tirhisisa ku yini mati, ku va va kota ku van'wamapurasi va le kusuhi na vona va kuma mati emasiku man'wani na man'wani ku va kota ku cheleta swibyariwa swa vona leswi byariweke ku va tiko rero ri ta kota ku ri pfuka ri phakama ri ya mahlweni, ku nga vi na ku xota ka mati kumbe ku rila hi mati minkarhi yin'wani. Ri kota ku va hlayisa mati hinkwavo.

Ku hlawula ka mina manyoro swi cinca hi nguva hikuva hi nguva yin'wana na yin'wana ya cinca a lembeni. Hi na tinguva to hambanahambana laha swi hambanaka swimilana swo byala. Ku fana na nguva ya xixika loko ku titimela hi fanele hi tiva manyoro kumbe swimilana leswi hi faneleke hi byala hi swona hi ku hambanahambana leswi kotaka ku mila hi nguva yaleyo kumbe leswi nga ta mila kumbe ku kota ku mila kahle ku nga ri na nkingha hi nguva yaleyo, hi swona swi endlaka ku va na ku cinca.

Switirhisiwa swa vurimi swi cince ngopfu eka malembe lawa ya hundzeke, sweswi vurimi swi leswi se swi dyondzisiwaka ngopfu kumbe leswi se swi landzeleriwaka ngopfu, a swa ha landzeleriwi emakaya ntsena kambe na le madorobeni vurimi se bya landzeleriwa. Vanhu va ti nyika nkarhi va dyondza hi vurimi na vana vo tala lava nga dyondzela vurimi na lava nga dyondzelangiku se va na mapurasi ma vona. Ku na tindhawu to tala ti nga na mapurasi a swa ha zi swi lava u famba u ya makaya ku va u kuma leswi u swi lavaka kumbe u ya kule, tindhawu to tala se ti na mapurasi ende tindhawu to tala se ku tele vurimi. Se hi byi tekela enhlokweni.

Switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku tshovela swakudya swa vurimi i xikomu, va rima hi xikomu ku va va pfula tindlela ku va kota ku byala swimilamilani. Swin'wana va switirhisaka vatirhi va rima na hi materetere lamakulu ku va va kota ku va pfula tindlela ka mapurasi makulu kumbe ka tindhawu letikulu leti va rimaka ka tona, va tirhisa materetere lamakulu lama hatlisaka ma ma pfula tindlela ku va va kota ku va chela swimilamilani va byala va cheleta swi kula, hi swona leswi ni swi tivaka swi tirhisiwaka hi ndlela yeleyo

Ti-GMO ti nga pfuneta ku lulamisa switandzhaku swa ku cinca ka maxelo eka vurimi, va nga pfuneta hi ku mati ma nga xoti ma tshama ma ri kona. Va nga pfuneta hi ku va va va na mati lama sukaka a hansi, va borha mati ka ndhawu yeleyo va borha mati ku mati ma tshama ma ri kona ku va kota ku cheleta swimilamilana. Va nga pfuneta na hi ku endla vulavisisi va vona ku ka nguva leyi swi ta va swi tshame njhani, maxelo ma ta va ma tshame njhani ku va kota ku va va na tipulani kumbe va hleketa tipulani leti nga ta pfuneta.

Tindlela leti tolovelekeke to hlayisa swiambalo. Leti tolovelekeke i ku va hlayisa swiambalo a ka ti-storage leswi hi swi vitanaka ku i ti-storage room. Laha swi yaka hi swiambalo ku hambanahambana ka swona na ti-store room kumbe ti-storage room ta hambana, hi ku ya hi swiambalo leswi faneleke swi hlayisiwa kumbe swi hlayiseka ka storeroom xexo. Swin'wana i nga va ku ri tifirijini ku va swiambalo swi hlayiseka, ku nga va emasakeni va heta va chela ka ti-store room kumbe ka ti-container ku va va swi veka kahle ku va swi hlayiseka swa hambana tindhawu to store.

Milawu ya vurimi ya ndhawu, milawu ya ku avanyisa tindhawini na timfanelo ta mati endhawini ya ka hina. Milawu ya vurimi i ku va fane va landzelela milawu varimi van'wana na van'wana etikweni ende loko u la ku rima mi fanele mi ya ti vika ehosini mi kombela ndhawu, mi fanele mi va na maphepha ma le nawini na ku va swi va enawini mi landzelela milawu hinkwayo ku swilo hinkwaswo swi ve kahle. Mi tsarisa na mati ma hakeriwa n'hweti na n'hweti etikweni ra ka hina hi yona milawu leyi nga kona.